Mo setsong sa ba-Tswana diaparo tsa setso di akaretsa lesela la seshweshwe, motsholo lesela le le phuthelwang mo tlhogong. Letlhare la lesela le phuthelwa mo godimo ga diaparo e le mekgabiso kgotsa tshireletso. Go fetoga ga diaparo tsa setso ke gore ga di tlhole di apesiwa letsatsi le letsatsi. Di dirisiwa thata mo manyalong le ditiro tsa setso.

Ee, ka seriti le tlotlo. Go ikgaoganya le bontsi ka mokgwa o o nang le seriti, go bontsha boineeleo mo kitsong ya setso, go bontsha gore o itse le go tlotla ditso le ngwao.

Ke mosese wa seshweshwe o kopanya setso le mmino wa segompieno. O kgabaganya ditlhopha tsa dingwaga tsotlhe. Bašwa le bagolo ba kgona go o apara, o ikamanya le nako. Mebala e o dirilweng ka yona e a gogela. O bontsha seriti le tlotlo.

Moaparo wa setso o na le bokao fa mosadi wa Sezulu kgotsa Sexhosa a o apere. Moaparo o ntshang nama o dira jalo o tlama le ditirelo tsa ngwao. Ga e se ka maikaelelo a go bontsha mmele kgotsa go tsosa kgatlhego. Bašwa ba gompieno ba tsewa ke fashion-e ya boditšhabatšhaba. Bontsi jwa fashion-e bo tswa mo thelebišeneng le kwa mafaratlhatlheng e seng mo meaparong ya setso.

Mmala, sebopego le mokgabiso wa diaparo di ka supa gore motho o tswa setšhabeng se fe. Basadi ba Batswana ba apara shweshwe ko manyalong le mo meletlong ya ngwao. Dibaga di ka supa tumelo ya bodumedi kgotsa ngwao. Seabe sa dilo tseno mo go bontsheng dingwao le tsela ya bophelo, go bontsha mokgwa o motho a tlhokomelang setso sa gagwe ka teng.

Letsela kobo ya serwalo, o simolola go phutha tlhogo ka letlhare kgotsa motsholo. Fa mosadi a phuthile tlhogo go raya gore ke mosadi yo a tlotlegang, yo o godileng kgotsa yo o nyetsweng. Mosese o motelele wa setso, o apara mosese o motelele o sa ntsheng mmele go supa tlotlo le seriti sa nyalo. Kobo kgotsa lesela la go ikhurumetsa go bontsha ke mosadi wa lelapa le le itsegeng, go bontsha tlotlo mo lenyalong, go emela boikarabelo jo bošwa.